Into yokuqala kaloku ebalulekileyo kakhulu ubusesikolweni. Xa usesikolweni umisi okanye utitshala uyakwazi ukukunika umsebenzi wasekhaya okanye wena ubunomsebenzi owenzayo ongakhange agqibeke okanye izinto ongaziqondiyo kakuhle. Ngoku mna into endicinga uba ibalulekile mna uba mandifike ndifunde iincwadi zam, ndifunde yonke into endiyiphosileyo ndizame ulungisana nezo zinto zinjalo. Ndingasuke ndiyodlala nabahlobo ngelo xesha ndiyasilela ezintweni zam zobhala ezincwadini.

Into ekhawuleza ithi qatha engqondweni yinto yoba ndibona omnye edlala ngeli xesha omnye esenza umsebenzi wakhe wesikolo. Ngoku ndiye ndizibuze uba omnye lona yena kutheni engazukwazi ukuya bayoncedisana bobabini benze umsebenzi wesikolo, xa bedlala badlale bonke ke ngoku? Ngoba kaloku baphinde babe ngamawele, bekufanele bahlala besendaweni enye, ukuhamba bobani, bahlale bobabini ixesha elininzi. Iwesi ke kwiinto edibene neento zesikolo, bekufanele baphaa bobabini bayancedisana. Yeyona nto ke iye ivele leyo xa ndibona omnye edlala omnye efunda.

Kunento ebalulekileyo yemidlalo iinto ezidibene nezipoti kanjena, yimidlalo yebhola, imidlalo ye-netball, imidlalo yesoka. Kuyakwazi nangelinye ixesha, kungayiwanga ebaleni, xa uhleli nolutsha okanye usekhayeni nabantwana bakho njengomzali udlale nabantwana bakho. Ibaluleke kakhulu ke leyo, udlale imidlalo efana njalo ngoba nomzimba uye afumane indlela yokuba woluleke. Nakubo bahlale beluleke imizimba, imizimba yabo iphilile kwaye i-healthy. So, yinto enjalo ke leyo. Ibaluleke kakhulu into enjalo ngoba ayinaminyaka nanto laa nto, kuyafundiswana kwimidlalo enjalo.

Xa kuphela iveki, ndithetha nje kwiimini zangemiGqibelo, kusuka iindawo ngeendawo zize kumabala alapha kufutshane kuthi. Kulapho ke ngoku ziye zidlale ibhola, zidlale nebhola le ijulayo, i-netball. Benza into entle kakhulu ke ngoba lulutsha oluya, kunye naba badala baye badlale. Apha ekuhlaleni ke ngoku siye sihambe siyobukela loo midlalo injalo ngempelaveki, siyowuchitha ixesha phaa. Ubukele into entle isenzeka, injalo

Kwinto enjalo ndingathanda udlala lo mdlalo webhola ngoba wona ke ixesha elininzi sekudlalwa wona apha. Nakwiimpelaveki kuye kugcwale, kukho kubekho abantu sibe sibukele amaqembu aqembusanayo kude kube kanti ikhona leyo iye iphumelele kuzo. Kuba khona ngamanye amaxesha iinto ezifana neethonamenti. Umzekelo, siya kwiPasika, kuzabe kuqubisana amaqembu akwiindawo ngeendawo. Libe khona elo qembu kuthiwa uba liphumelele, liwina. Iphinde enye into ke, udlala kwakho waziwa kwiindawo. Unganalo namathuba obizwa uhambe uyoncedisa kwezinye iindawo, uphele usaziwa, uphele udlala kumabonakude. Uphele ubhataleka kuyo yonke loo nto.

Ndinganawo kakhulu umdla woyidlala kakhulu for ukuzonwabisa, ngoba seyingumdlalo oxhaphakileyo osoloko udlalwa lulutsha nabantu abadala, awunangxaki nanto yoba utheni. Iphinde ke ibalulekile into yoba umzimba, uwenzise iinto ezifana ne-exercise uzokwenzeka uhlale noko ungumntu ofithi. Yinto enjalo.

Umdlalo wegalufa, umdlalo wekhrikethi, yeminye yemidlalo endiye ndibone uba izikolo ezininzi aziyifaki le midlalo. Imidlalo esoloko ikhona yilena yebhola. Kanti singabantu sithanda imidlalo ngemidlalo, sidlala imidlalo ngemidlalo. Nale imidlalo ikhona koonomathotholo, ikhona ezithivini and ixesha elininzi siyathanda ubona abantu abangabanye bebala abasoloko bedlala lena ngokungathi thina bantu bamnyama asifikeleli kuloo nto. Kanti ke kungenxa yethuba lokufundiswa kwale midlalo enqabileyo kwiindawo esihlala kuzo.

Ndicinga uba mna kule meko ukhona umdla umdlalo abawubiza ngoba . Iyoga xa siyijongile singabantu abaninzi siyijongele as uba ngumdlalo nje. Kodwa xa uzama uqonda kakhulu ngayo, iyoga ifundisa izinto ezininzi, umzimba iya wolulala, nengqondo zikhona izinto ezenziwayo for ueksesayizisa ingqondo ihlale ithomalele. Ngoku ndicinga uba le into and iphinde, into efana neyoga inqabe kakhulu ezilokishini, ayihoywanga ngabantu abaninzi ngokungathi ayinancedo. So, yiloo nto ndibona uba ingathi iyoga ngeyona nto inonceda.

Ewe injalo, ngoba xa kusenziwa le misebenzi unegadi yakho uyafana nomntu owolula umzimba noeksesayizayo. And enye into ebalulekileyo, kwiinto ebizwa ngoba zizityalo, ukuphefumla nje endaweni yezityalo kuye kube nomehluko, kwenze into emzimbeni womntu. Ngoku yiyo loo nto ndicinga uba mna le nto ingakukuzonwabisa okusempilweni. Kuwesi ke kwicala labantu abazithandelayo nje ukutyala, ngabona ekunoba lula kakhulu uba mabahlale besempilweni. Iphinde ukutya abaza kufumana, abaza kutya okuphuma kwezaa zityalo bakufumana kuse-fresh, kusasuka egadini. Kufika kuse-fresh kakhulu for uba kuhlale, umntu xa ekutya abe sempilweni.

Ewe, ngumbono omhle kakhulu lowo ngoba kukho abangakwaziyo ukuwudlala loo mdlalo uza kudlalwa. Kodwa abe umntu ewuqonda uba lo mdlalo lona imeko yawo ihamba kanjena nakanjena, kodwa xa ewudlala ubuqhitala, akakwazi ukuwudlala. Yiyo loo nto ke umntu usoloko ebawela into enawumsondeza kuloo mdlalo . Ngoku ke le imidlalo yebhodi yeyona inonceda nakuye ke ngoku loo mntu ungakwazi uwudlala okoba ibe khona into ayenzayo emalunga nalo mdlalo .

ondiwucingayo mna uba angawutshintsha bawufakelele phayana kungenxa yoba ibhola akuvumelekanga uyibethe ngenqindi. Njani? Yinto endizibuza yona leyo ngoba isandla siyasebenza. Ngelinye ixesha uyawubawela uyibethela uba iyofika kupatina wakho le bhola, qha nto nje kungabikho ndlela, funeke uqale uyigange. Ezinye iibhola akululanga ugangeka, ngoku ke ngoku kungalula uyibethe nje ngenqindi, ikwazi uba iyofikelela kuloo mntu lowo. Ngoku ndicinga uba mna xa benawufakelela loo mthetho unjalo, kuyekwe ukuthiwa awuvumelekanga, nabadlali kungalula kwelinye icala.

Ewe lenza umdla kakhulu kangoba ekukhuleni kwakuthiwa qho xa kuhluka unyaka ilanga liyadlala, lidlale imibala ngebala. Qho ke lalindiphosa elo thuba linjalo, ndingade ndilibone eli langa lidlala okanye ndibe leyithi apha kwixesha. Kodwa ngoku apha ekukhuleni ndikhe ndiyenze ke into enjalo, ndilibukele ke ilanga xa liphuma. Liba lihle kakhulu, liba yenye into ongasoze, kunzima noyicacisa uba liyinto enjani kodwa lihle kakhulu.

Umdlalo webhola, ngumdlalo webhola. Kangoba umdlalo webhola ndiwuthanda ngento yoba utata wam, kwalapha ekukhuleni, wayengumntu owayedlala ibhola yena, ngoku ke ngoku loo nto nam ndadlala ibhola apha ekukhuleni. Yayithandwa kakhulu udlalwa elalini yam, kakhulu. Kangoba loo nto umntu uphele ekhula nayo. Ngoku apha ekukhuleni ke ngoku ndithanda ukuyibukela xa idlalwa apha ekuhlaleni. Ndizama ukuthi kakhulu umdlalo webhola endisoloko ndiwubukela mna.

Ndingathi, tamkhulu, hayi awukwazi kaloku, ngoba ngoku, yeyi, umdala kakhulu. Ukuwa kwakho kwesi skateboard akunoba lula uba ungaphinda umile amathambo wakho ngoba ungumntu omdala. And nathi ke asinothanda uba sibone utatomkhulu wethu ekhwele esi skateboard azawuphinda futhi ungatyibilika, wonzakale. Kophinda kube nzima kakhulu, akuzuba mnandi nakuthi, kuzawuba buhlungu kakhulu.

Ngokowam umbono ndibona lihambelana kakhulu ngoba iBafana Bafana seyiligama eliqhelekileyo and kwangoku lalibizwa zange kubekho mvakalelo imbi. And eli gama eli lichaza ngabantu abadlala le bhola, ngabantu abasuka phi. We are Africans, South Africans, so singabantu ngabantu abangamabala ngamabala, kodwa singaBafana Bafana. Ndicinga uba mna eli gama lithetha ngabo uba bangoobani.

Ewe, liyakhula. Likhula nje ndingathi likhuliswa yinto yoba umdlalo weqakamba ibingumdlalo okade ungahoyekanga ebantwini, kodwa ngoku kweli xesha likhoyo uya esondelelela. Abantu baye bewuqonda uba ngumdlalo ungantoni and wonke umntu unomdla walo mdlalo weqakamba. Kuphinde ke kukho umthetho okhoyo othi if kubethwe ibhola uphayana ebaleni, wayiganga laa bhola, uye ibe khona into oyifumanayo. Iphinde phayana kwelaa bala akukho mithetho minintsi ifana neminye imithetho yezinye izipoti, inomthetho wayo wodwa. Kuvumelekile uphathe izinto ezithile xa uyobukela. Ndingatsho ke ndithi, ewe, kungenxa yaloo nto injalo.